Mohlomong ha ho ka ba le batho ba bangata ba sebetsang ho hiriwe hape le batho ba ba kgannang diteraka hore ho seke hoa ba le ho delay-aha ha thepa boemakepeng. Kapa mohlomong ho be le tsela e nngwe ya technology e tsamaisang thepa boemakepe hore eseke ya delay. Hoba ha ho na le boemo ba lehodimo bo bobe, dikepe ha di kgone ho tsamaya.

Jo motswalle waka ere keo qoqele hle, Ke ile ka tsamaya ka sefofane ka ya kwana mose ho mawatle. Joo ka nako eo sefofane se phahamang jo joo ne ke tshohile haholo. Ka utlwa ekare matshwafo ana a ya phahama a lo tswa ka molomo. Ha ke sa utlwe ntho e bohloko ha kalo hle, empa ha se se tsamaya se sele lehodimo, o tla utlwa o so le betere. Matshwafo a theoha empa hai ha se qala hae, ho no hole bohloko hle. Ne ke tshaba hona ho.

Ntate driver ke kopa o emise koloi ena hore re tsebe ho rarolla bothata bo bo etsahalang, mme we ngwaneso, ke kopa o hlalosetse hore na ho etsahalang mabapi le wena le ntate driver. Hore re kgone ho rarolla bothata bona, re tsebe ho tswela pele ka leeto la rona.

Ei mantwa e re keo jwetse ha nne ke thota ke ya Gauteng, ke tloha kwa Maritzburg, ke ile ka ba le bothata bo tshabehang. Sa pele koloi e ne ke batlile ha ya fihla, ka tlameha hore ke shebe koloi e o ke tla e thola ka nako e kgutshwanyane haholo. Ha se ke thotse re pakishile di phahlo thepa yohle ya ka. Ha se ke fihla Gauteng ka fumana hore laptop ya ka e setse di ntho tse ding tsa ka diaparo tse ding tsa ka kapa di wele tseleng ha ke tsebe. Empa ho na le di ntho tse neng di di se di shota di di siyo, Empa ke tseba hantle hore ne ke di di kentse ka moo ka koloing. Hai ke mathata fela.

Eya ntate ticket ya base ke three hundred ranta feela mme dinako tsa teng di eme tjena. Ho na le base e tla tloha ka hora ya borobong hoseng, ho be le etla tloha ka hora ya leshome le metso e mmedi. Ho na le e tlohang ka hora ya leshome le metso e mehlano mme wena o ka ikgethela hore na o batla e feng. Haeba o kgetha ye ya leshome le metso e mmedi, o fihle kwano mo setoropong ka hora ya leshome le motso o le mong, hore o kgone ho ba le nako ya hore o hlophele hantle, leeto la hao o sa susumetswe ke letho. Kea leboha.

Dumela ntate, nna a le metswalle ya ka re leetong la ho ya Kapa re tloha kwana Gauteng. Jwale re elellwa hore re lahlehile, re ne re kopa le re thuse hore na mo mo releng teng re hokae. mme tsela e kare re fihlisang Kapa ke efeng hore re kgone ho tswela pele ka leeto la rona. Re ka thabela thuso ya lona haholo.

Mohlomong motho eo a kgannang koloi eo e leng Uber kapa Bolt ha sa fumana bothata bo tjena, a ka ba kgutlisetsa moo a ba kukileng teng, kapa mohlomong a buisane le bona hore na ba ka mo patala neneng ho be le tsela eo ba e ba etsang arrangement ka yona hore ba kgone ho mo patalla ha ba se ba na le tjhelete. Haeba ba bua nnete hore ha ba na tjhelete empa ha bona hore ba bapala ka yena mohlomong a ka ba jwetsa hore o tla ba isa mapoleseng a lo report hore ba request-ile empa ha ba kgone ho mo patala ha se ba theoha.

Re utlwile hore ho na le monyetla wa hore re thole koloi e ntjha mme koloi ena re tla e nka ka tsela ya ho patala hanyane hanyane hanyane, eo ba e bitsang ka hore ke installment. Mme ba re ha o so na le koloi ena. Wa etsa Uber ya kgona hore e patale tjhelete ya teng ya installment ka kgwedi le kgwedi. Hoba ho na le menyetla e meholo ya hore o fumane tjhelete e ngata ha o etsa Uber. Ka tsela eo, ha re na kgona hore re ntshe tjhelete di phokothong tsa rona. Re patala koloi ena e tlabe e etsa profit ka lehlakoreng le leng, e ipatalla yona.